Inkinga yokwabiwa komhlaba phakathi kwabantu bakwaZikhali noma kwaNgqulunga yaba inkinga enkulu ngoba yagcina isiphumela kubantu abaningi emphakathini, yagcina isifika emadlebeni amaningi okungamele ifike kuwona yagcina futhi isiyindaba engayinhle ngoba kwagcine sekuphuma ngisho nemiphefumulo. Kodwa ngoba isixazululo sagcina sesikhona ukuthi bazokwazi ukuthi bahlephulelane umhlaba, bakwazi ukuthi laba bakwaZikhali babe nomhlaba wabo u-half nabakwaNgqulunga babe nomhlaba wabo u-half, bakwazi ukuthi baphilisane ndawonye, uma kuwukuthi bafuna ukutshala batshale, uma kuwukuthi bafuna ukuthi bakhe kuwo umhlaba bakwazi ukwakha kuwona kodwa kwagcine kwazekile ukuthi kube khona ukuthula phakathi kwazo zombili lezi zibongo. Ngibonge ithuba.

Yebo, ukudla kwasendulo kungukudla okufana nokuthi ukudla kwemvelo, okungathakiwe nangasiyo ngisho neyodwa yamakhemikhali asetshenziswa esimeni samanje, njengoba ukudla kwamanje sekunama-chemicals. Ukudla kwasemandulo kuwukudla okunempilo okunomsoco futhi ukuphekwa kwakhona kuphekwa ngendlela yobunono nokukhathalela ngoba ukudla kunempilo okusizayo futhi nokulapha. Ngibonge ithuba.

Lo mkhuba ubalulekile kakhulu kubafana bakwaZulu uma ngabe bekhuliswa, besuka ebufaneni beyiswa ebudodeni kodwa indlela ebengingenza ngayo ukuba ngiqale ngithathe abafana beneminyaka eyodwa ngibabeke eceleni nabanye abafana beminyaka engathi kungaphezu kweyabanye, ngibabeke eceleni bese ngiqala ngalaba abeneminyaka engaphansi, ngibadodise ngibakhulise, ngize kulaba abadala. Kanti nangokwebala, ibala lona libalulekile kodwa okubalulekile ukuthi ba abafana bakaZulu yini njengoba kwaZulu senza izinto ngey'ndlela zesintu lakwaZulu, lokho kungakwenza ukuthi umsebenzi wokudodisa abafana bakwaZulu ukhule, uphumelele ube impumelelo. Ngibonge.

Ukuduka kwabafana entabeni mangabe beyosoka kanye futhi nokuthi kungenza kube khona abalahlekelwa igazi eliningi mengabe bahamba beyododiswa. Kanti okunye ukuthi kungaba abantu abenza lobo msebenzi uma kuwukuthi abantu abangenabo isipiliyoni, abangakwazi ukuwenza kunokuthi nabo bangabi nolwazi olugcwele ukuthi kwenziwa kanjani, okungafaka engcupheni iy'mpilo zabafana ukuthi begcine bengabuyi emakhaya. Kanti lokho kungaxazululwa ngokuthi kubekhona imithetho efakwayo elandelwayo ukuthi kumele kube abantu abanolwazi eluqhumile futhi olugcwele ukwenza lolu siko ngoba libucayi ngempela, ukuthi kwenziwe ukuthi kuyalandelwa umthetho.

Izinqubo zendabuko zokusokwa kwabesilisa zisaqhubeka nokuba semqoka kakhulu ngokwesiko. Amasiko esimanje ahlonishwa nokusokwa kwabafana ngokuvamile ahlanganise inhlanganisela imikhuba yasendulo nemikhuba yamasiko, evunyelwaniswe nezimo zesimanje . Nakuba iwumkhuba wamasiko obalulekile, kubalulekile ukucabangela kokubili ukubaluleka kwamasiko kanye nezici ezingaba khona nezimpilo zokuphepha ezihlelekile.

Naphezu kwezinselele, imiphakathi eminingi iyaqhubeka nokusebenzisa i-TMC ukuze iqinise ubunikazi bamasiko nokugcina amasiko. Naphezu kokubaluleka kwawo amasiko, amathuba okuba nemikhuba engaphephile kanye nethuba lokusebenzisa kabi utshwala ngesikhathi semikhuba.

Ekhaya kuthandwa kakhulu umculo ngoba kusukela emuva kokhokho, umkhulu uyena owaye umuntu owayethanda kakhulu umculo, kwase kwehlela kwehlela ezizukulwaneni. Lokhu kuhlanganisa ukubaluleka ngokomzwelo nokunamathisela okujulile amalungu omndeni akubambayo komunye nomunye, okuhlangenwe ngakho, okwabiwe kanye nezinto ezibonakala ezivusa izinkumbulo ezithandekayo ngaphakathi emndenini. Lezi zidinganisi zilonga ubunjabulo bomkhaya, ziqinise, zibophe futhi zibe nengxenye emizweni wokuvumelana noqhubekayo.